Seo nka se tsebang ke hore ke ditokomane di feng tse tlamehang di iswe mono hore o ka ingodisa? Mme ke tse feng hape tseo lefapha le ka, kapa di di etsetsang baithuti ba sona, ho sona?

Ya pele e nka thabelang ho e tseba ke hore na artificial insemination bakeng sa hore ho fumaneng ke hore na ke eng ebile e thusa ka eng? Mme o latele metjha le ditaelo tseo re tla di latelang hore tle re kgone hore re thusehe ho fihlela moo ka seo re se hlokang. Le thuso tse ding hape tsa tsa dikolobe tsa ho nehelana ka tsona. Le lenane tsamaiso di tsamaya jwang?

Basebetsi kaofela naheng ena ya rona ya Afrika Borwa, tlameha ba register-we le lefapha lane la labour le protect-ectang kapa le tshireletsang ditokelo tsa hore ba se ke ba fostuwa ho sebetsa. Mme le melao tshebetso ya bona hore ebe ya boemong bo phahameng hore ba se ke ba hlekefetswa mesebetsing. Le hore moo ba sebetsang teng hobe betere haholo, ho se ka ba le tlhekefetso kapo hona kgatello ya hore ba sebetswe ka mahahapa. Le hore ba fumane tjhelete e ba e sebeditseng hona-hona ka nako eo ya matsatsi a latelang moo.

Jwalo ka mmuso o kentse lenaneo la land expropriation ho bao ba nketsweng lefatshe ka tsela e sa lokang. Mmuso o kentse leano leno la hore ho tlo thusa batho bao, bang ba bona ba thole bodulo ba bona morao. Ba fumaneng hore bile le kapa ona mahlatsipa a hore a nkelwe lefatshe ka mahahapa. Ba ka ingodisa hore ba kgone ho fumana lefatshe la bona ho bona hape. Le hore ke tse ding, ke tse feng tse molemo tse ba ka di etsang ka lefatshe leo la bona le tlabe ba le thotse kapo ba le hapile ho bona hape?

Sa pele sa tlamehang motho eo a se etse ke ho batlisisa hantle hore na hodima lefapha la temo, ke tse ding, ke tse feng tsa dintho tseo lefapha la temo e ka thusang mabapi le bothata boo o nang le bona? Mme ke hore bona ba fane ka tse ding tsa dintho tseo kapa menyetla eo lefapha la temo hodima bothata bona ba hao onang le bona, ka o thusang ka bona.

Manyolo a thusa dijalo ka hore a di matlafatse hore dijalo dijalo tse holang hantle, di sena letho le ka le sitisang hore di ka hlaya ka tsela eo e tlamehang di hlahe ka teng. Mme a thusa hore, a di ntlafatsa hore le tsona di matlafale. Jwalo ka ha ho nwesetsa o hlokomela ya hao le dijalong tsa hao ka nako e nngwe le e nngwe. Mme di a thusa ho tsona di matlafatse, ho tla tswa feela hore na di hola boholo bo bokae? Mme ke e nngwe ya mobu kapo ona manyolo a thusang ho tsona.

Lefapha lena la temo ho tsa dijo le bapala karolo e kgolo monana moruong wa naha. Hobane moruo wa naha o phamela, phahama ka ho ya ka theko ya dijo le bokgoni ba ho fumaneha hwa tsona dijo ho lefapha lena la temo. Mme ha o kaba le sekgeo lefapheng la temo, ho bolela hore ditjeho di tlo phahama mme le batho le bona ha ba tlo senyehelwa diphokothong tsa bona hore ba reke dijo hobane di a shota mane lefapheng la Temo. Jwale ho bohlokwa haholo hore tshehetso ebe teng lefapheng lena la temo hore moruo wa naha le ona o be hantle, o se ke wa phahamela bareki.

Ho bohlokwa haholo ho hlahloba mobu hore o kgone ho bona hore na taolo ya dijalo hore na e tlaba jwang mobung? Mobu ha wa loka. Jwale ho betere ha o lo fumana o hlahlobile haholo before kapa pele tshenyeho e ba teng hore o kgone hore o laolehe esale ka nako.

Mofuta oo o ka etsang hore dijo di ske tsa senyeha, ke ho di tshireletsa ka plastic. O di kenye ka sehatsetsing kapa o di behe moo o senang motjheso o mongata.

Meroho e, e jalwang. Ke meroho e nesetswang kgafetsa-kgafetsa, tsatsi le letsatsi hore e matlafale ebile e hole hantle. Ya dishopong e dula ka sehatsetsing, mme le matla a ona ao sejo se bang le ona se a theoha haholo.

Dineo o hloka hore a be le sebaka moo mmutlanyana ya hae e ka teng. Mme le teng, tlamehile a kenye lefapha la tsa bophelo bo botle hore diphoofolo tsena tsa hae di ka fumana sepeiti kgahlanong le mafu a fe kapa a fe.

Hona le mofuta a ka o sebedisang a bitswang ke blue death. Yona e ka thusa haholo bakeng sa hore e leleke kapa e bolaye tsona dikokonyana tsena tse bolayang dijalo tsa hae.

Nka se sebetse bosiu, nka mo hlalosetsa hantle ka tsela e nepahalang hore le hosane ntse le le letsatsi. A mfe feela nako ya hore hosane mosebetsi ke leke ho eseng bosiu.

Lefapha la temo tlamehile le qale dikolong ho tse ding tsa makala ba ka etsang di-grading tse fatshe hore bana ba ka thuseha haholo ebile ba tsebe hore na fapha la temo na keng? Ha ntse ba nyoloha jwalo ka tsona, re bana le sedi hore na ba ka ya jwang lefapheng lena la temo?

Bekeng habedi, habedi bekeng. Jwalo ka ha o tseba hore, kapo ho tsebahala pula ke ntho e nang neng kapa neng. Jwale, ho bohlokwa haholo hore a nna a shebe ebile a lekole maemo a mahodimo hore na a eme jwang? Mme ana nna a ye, a hlodise, a shebe hore na mobu o jwang hore na o ka jala?

O tlo hloka ditokomane jwalo ka ID le mangolo a mang. Hape ke nahanang hore a ka hlokeha bakeng seno sa ho ngodisa tjhelete eno ya temo. Jwalo ka di-yard-e kapo jarete moo. Ke nahana hore tse ding tsa tsona tsa dintho, di bapala karolo e kgolo ho tseba kapa ho fana ka dijalo kapa tjhelete hore ba ka ithusa jwang?

Mokopu, khabetjhe le dihwete, ee. Hona le moo ke rapileng teng ka jareteng ka mona, moo ke nkang teng ho fokotsa tjhelete ya ho reka dishopong kwana. Jwale, ke a itjalla ka jareteng.